Ndinganxiba njengomakoti ngale ndlela ndandinxityiswe ngayo emzini wam ngoba xa ndizawumenywa ngudadobawo womyeni . Ngoko ke kungafuneka ndinxibe njengomakoti, ngale ndlela ndandinxityiswe ngalo njengomakoti kulo myeni wam.

Ndingamcacisela ukuba ngaba yindlela ekwenziwa ngalo ngolu hlanga. Xana ukhulula umnqwazi uwothula ubonisa intlonipho yeli khaya oze kulo, ubonisa intlonipho yabantu bakweli khaya abantu abadala bakweli khaya and kwaye ke sisiNtu yindlela esikhuliswe ngayo, yindlela esibonisa ngayo intlonipho ekhayeni.

Siye sanefuthe elikhulu, siye sabonisa intlonipho kwisiNtu sethu. Siye sabonisa abantu uba ngaba thina siyazingca ngesiXhosa sethu, siye sabonisa intoba ngaba siyazingca and siyazithanda thina bantu bangamaXhosa. Iye yasibonisa into yobana ngaba nayiphi na nayiphi na into thina esiyenzayo siyenza ngokuziqhenya nangozingca ngembali yethu.

Ibonise indlela abazingca ngayo ngesiNtu ngesinxibo sethu, ibonise indlela omama besiXhosa abaziqhenya ngalo ngobuXhosa babo nangobumama babo. Ibonise iintombi ezikhulayo into yoba ngaba isidima somntu ongumama sikwisinxibo sakhe, ibonise ezinye izizwe intoba ngaba amaXhosa ayazindla, ayazidla kakhulu ngobuXhosa babo. Ibonise ukuba siyalithanda ubuXhosa bethu, ibonise ukuhlangana ngoba xa sihlangene sinxibe ngola hlobo konke.

Ndingakhetha umgidi, emgidini ndinganxiba umbhaco ohamba neentsimbi zawo ilokhwe ehamba nenxili yayo, ehamba neentsimbi zayo.

Intombi engatshatanga iyakwazi yona ukuba ingahamba ngeengalo emngcwabeni, kodwa intombi etshatileyo ngokokutsho ke umfazi akakwazi yena uhamba ngeengalo emngcwabeni kumelezekile into yobana ngaba abe nento ayibeka emagxeni yena ubonisa uhlonipha into epheleleyo apha ezingalweni.

Indlela ababhinqileyo ithande uba yingxaki andiqondi ba ikhona ingxaki nokuba abantu ababhinqileyo baveze iingalo ingakumbi iintombi kodwa ke omama bona beku noko bekufunekile uba bona bagqume ngoba bangoomama. Amabele ke hayi andiqondi ke ba amabele ke thina ke kwaXhosa ke ayonto yakwaXhosa into yoveza amabele njengoba umntu ongumXhosa ke oyaziyo andivumelani ke novezwa kwamabele. Kwingalo ke iyathetheleleka kwiintombi ingathetheleki ke ngoku koomama.

Zimfundiso ezi zisoloko ziba khona ezikolweni, ezicaweni and nee-programs ezi eziba khona noba khona ezijonga apha kumabonakude ke, ezijonga nje kukuyo kanye le inkcubeko yodwa. kwizizukulwana nezizukulwana zizokwazi zifunde imfundo iqhubekeke, imfundiso iqhubekeke ngenkcubeko yethu.

Ndingamcacisela ngokubaluleka ngoba kulapho avela khona, yintsukaphi yakhe leyo and yintsukaphi yakhe iya kuba yimvelaphi, yintsukaphi yakhe and.

Ndingamcacisela ngokumxelela into yokubana ngaba isiduko sakhe yimvelaphi yakhe kwaye iyaba sisiphetho sakhe kulapho azalwa khona, kulapho izinyanya zakhe zizawuba khona kulapho ayawunqula khona, kulapho athandaza khona, kulapho yonke into yakhe ayawuyenzelwa khona na ekhulile kulapho izinto zakhe zekhaya ayakuzenza khona.